Re ka kgona ho sebedisa marangrang ana a hao re le babedi ka nako. Ntho e monate ka marangrang ke hore ke marangrang a mangata a hokanshitsweng lefatsheng ka bophara. A re dumella ho fumana boitsebiso bo bo ngata. Ho na ho tlo re dumella hore nna le wa thaka re tsebe ho sebedisa marangrang ana a hao re le babedi ka nako e le .

Eya, ke a kgona ho phaphama ka nako tseo ke kene internet-eng. Ha ngata ha ke entse bo nnete ba hore ruri ke a phaphama ka nako tseo, ke tloha ke na le mosebetsi wa bohlokwa o ke lokelang ho phetha. Empa ha se mehla ena yohle ke phaphamelang ho sebetsa. Ka nako tse ding, mohlala ka weekend ke tloha ke iketsetsa dintho tsaka tsa private.

WEP ke e nngwe ya ditsela tsa pele tsa ho boloka marangrang a Wi-Fi. E thusa ho netefatsa hore Wi-Fi tsa rona di dule di bolokehile. Ke ka hoo ebile ho na le WEP two, WEP PA two le WEP PA three. Hobane ditsebi di ile tsa fumana ditsela tsa ho matlafatsa tshireletso ya WEP ho Wi-Fi. E re thusa hore re sebedise marangrang ntle le ho kgotlopetswa ke di nokwane mona internet-eng. E ba thibella hore ba seka roba ba kena difounung tsa rona, ba utswa dintlha tsa rona tsa bohlokwa.

Ke ne ke ikutlwa ke le pelo bohloko haholo. Hobane ke mmino o nthabisang haholo. Menahano ya ho ikutlwa ke kgethollotswe le ona o ne o ba teng. O ne o ka thola ke ipotsa hore kapa ana ke lenyatso na? Hape ke ntho e neng e nyahamisa haholo. E ne e e na le bokgoni ba hore hopotsa ka kgethollo le kgatello e re tswang ho yona re le setjhaba sa Rantsho.